Batho ba bula inšorense ya botshelo go sireletsa ba lelapa fa ba tlhokofala. O tshwanetse o beneficiary yo o tla mo amogelang madi, gape o kwadisa le ba bangwe ba le mmalwa fa o rata.

Go tila go tswala ga akhaonto ya tšheke, netefatsa gore go na le madi a a lekaneng mo akhaontong ka nako tsotlhe. Ithute ka ditshenyegelo tsa account, monthly fees. Se dirise account ya tšheke fa o sa tle o tsenela madi ka tsela e e tlwaelegileng, dirisa account ya ga peeletso, savings account godimo.

Matšhonisa ga se molao fa ba adima ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo le go gontsha batho. Mmuso o ka tlhoma melao e e thata ya kgwebo eno, ruta setšhaba ka ditshwanelo tsa bona. Ba ka tsaya kgato kgatlhanong le matšhonisa ba.

Batho ba ba berekang mo tirong tse di rulagantsweng ga ba iketleletse go tsenela UIF ke molao, mme molaodi o o . Go itse gore o ka bona thuso efe, etela ofisi ya labour gaufi le wena, o kope tshedimoso mo wa gago, kana etela WW dot labour dot gov dot c dot ZA go lebelela dithuso tse o ka di amang, itse gore o gogelwa eng, bokae, le fa e dirwang kgwedi le kgwedi.

Kopo ya kadimo ka electronic, tsena tshedimosetso ya gago mo App or website, dilo tse ka di akanyetswang, moputso, history ya kadimo, bokgoni jwa go duela. Se se ka dirang gore o amogelwe, moputso o tswang ka gale, history e ntle ya go duela akhaonto e e siameng. Mesola ya dikadimo tse dingwe, bonako, ga di batle ditokomane di le ntsi. Dikotsi, dipoelo tse di kwa godimo, melao e e pateleditsweng, tlhokego ya tshireletso ya molao. Tlhokomediso, ithute pele, bala melao, diriswa mafelelong a a .

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwatso ya karata ya sekoloto, mekgatlho ya dipoelo, ditshenyegelo, megolo ya bonus-e, melao ya tefo, tekanyetso ya sekoloto, go e pitsa dikarata, etela website e ba buisang dikarata, bapisa ka dilo tse o di tlhokang, go reka, mme, maeto, kgotsa go aga history ya madi. kgetha karata e o laolang, mme o e dirisiwe ka boikarabelo.

Tsa madi a kwa tlase le merokotso e e kwa godimo di ama batho ka tsela tse pedi. Ya ntlha, bokgoni jwa go duela. Merokotso e e kwa godimo e dira gore tefo e oketsege, mme batho ba palelwa ke go duela, ba felelelwa ke dithoto, kana ba tsena mo lenaneong la dikoloto. Tlhomamo ya madi mo nakong e telele, ba fetoga le mo mekgotlhong ya madi. Ga ba sa tshediwe fa ba batla kadimo engwe.